Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri ndzexe eka internet. Hikuva mitlangu leyi ndzi yi rhandzaka i mitlangu yo fana ni ti-game leti ndzi ti tlangaka ndzi ri ndzexe.

Vonelo ra mina ndzi vona swi nga lulamanga leswaku va tshama va honekerile tikhompyutara ta vona. Hikuva leswi swi nga va vhinya miehleketo ka yin'wani minkarhi. So leswi swi nga va kahle ku ri loko n'wana a honokerile computer wena mutswari u fanele u nghenelela ku vona ku ri hi swihi swilo leswi a nga a nga le ku swi endleni ka khompyutara.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le ka inthanete. Leswi ndzi endlaka leswaku ndzi tsakela mitlangu ya le ka inthanete i ku ri a ndzi humi, a ndzi yi tirhisi mali yo tala ku ya ku ya languta mitlangu ya le handle, kambe hi Wi-Fi ya mina leyi ni yi hakelelaka n'hweti na n'hweti ni kota ku vona mitlangu ya mina ni tshame a ndlwini.

Mitlangu leyi ndzi nga yi bumabumelaka eka mufana wa malembe ya khume, ndzi nga bumabumela mitlangu yo fana na thenisi, mitlangu yo fana na na na na na na ntlangu wa ya bolo ya milenge, then na mitlangu yo fana na vo volley ball. Hikuva leswi swi ta n'wi pfuna na ku swi n'wi tiyisa futhi a swi na vunghozi byo fikela kwalano.

Khombo ro tlanga mitlangu hi riqingho kumbe selulafoni, i ku va battery ya selulafoni yi hatla yi hela hi ku hatlisa.

Mitlangu ya le ka tiselulafoni ya kahle yo aka eka vana, hi leyi yi nga na swilo leswi hlanganeke na mitirho ya xikolo, leyi dyondzisaka vana hi mitirho ya xikolo.

Betway. Ka Betway ku tlangiwa mitlangu yo fana na ku vhumba mitlangu ya bolo, kumbe ku tlanga vhumba ku mitlangu ya tihanci.

Vula ntiyiso ku hava yin'wana ya mitlangu leyi ndzi yi tivaka ya manguva lawa.

Ndzi ehleketa leswaku mitlangu leyi yi koka rinoko. Naswona yi endla leswaku vana va tsakisa va yi tsakela. Hi ndlela leyi va kota va va va va hatla va kota ku dyondza tidyondzo hi mhaka ya ku va va karhi va va va tlanga va karhi va yimbelela.

Loko munhu a lava ku ya tlanga mitlangu ya bolo ya milenge kumbe ya mavoko, u ti lulamisela hi ku practice-a. Laha ku practice-a ku pfunaka ku a tsundzuka matlangelo ya yena a tsundzuka na na position-i kumbe xiyimo xa yena lexi a nga le ka xona.

Rimbewu leri tlangaka ngopfu hi timavuri i rimbewu ra va xinuna. And then leswi ri dyondzisaka swona, ri va dyondzisa ku tlanga hi ku kongoma.

Mina ndzi vona onge mitlangu ya masiku lama yi nga va yi ri na yona dyondzo, kambe yi tlhela yi va na vunghozi hikuva vana va hina vo tala mitlangu leyi va yi tlangaka va va yi tlanga ka tiselulafoni. Laha ka tiselulafoni ku na swilo swo tala leswi nga na vunghozi, laha vana nkarhi wun'wana u kuma ku ri n'wana a nga a nga tshika a a a thumbiwile hi vanhu hikuva information yi tele leyi va yi tirhisaka. Mikarhi yin'wani va suka va ya hlangana na vanhu lava nga va tiviku, va ti byela ku ri va le ku tlangeni ka mitlangu ya vona kasi i mitlangu leyi va yi tlangaka ka ka tiselulafoni yo ka yi nga ri na vu safety.

lowu ndzi nga dyondzisa hi manana wa mina i ntsheketo wa Jelani. Jelani loyi a ku ri wa nhwana wo saseka swinene laha a nga suka a ya etihunyini. Ku ya ka yena etihunyini a nga ha zanga a kota ku vuya, u u vuya a teka hi leswi a va swi vita ku i Zimamuhulu, Zimamuhulu ku nga mphogori. So loko vanhu va ya ku va ya ku tsemeni ka tihunyi, a ku humelela rito leri yimbelelaka, ri ku Jelani wa Jelani n'wana, Jelani wa Jelani n'wana, u ngo sala emarhumbini, u ngo sala emarhumbini, swa marhumbi u ta swi vona n'wananga, swa marhumbi u ta swi vona n'wananga. So loko ku fika munhu a ta ku tsemeni ka tihunyi nkarhi hinkwawo a yimbelela Jelani kambe a nga kumeki. u ndhline a fambisa sweswo a sala emarhumbini a teke hi Zimamuhulu.

Loko ndzi twa garingani wa garingani a ndzi ndzi khomeka kahle swinene. Manana wa mina a ku ri munhu loyi a rhandza ku hi byela switori loko hi tshamile endzilweni, hi hlanganile hinkwenu namadyambu. Xitori lexi a ndzi xi rhandza swinene i xitori lexi va nga yi hlamusela hi xona, xa vana lava nga suka va ya ku vhakeni eka vakokwana wa vona. Ku famba ka vona va vuye va teka ndlela ya wrong leyi a va nga fanelanga ku famba hi yona, va gcina va nghena ka muti lowu a ku tshama swingono, laha ka muti lowu navusiku a ku nga tluleriwi. Loko va sungula ku tlela a swi fika swigolo swi fika swi va swi va pfulela swi lava nyama ya vanhu.

Ntlangu wa muravarava a wu tlangiwa hi ndlela leyi. A ku ri na mabokisi mabokisi lama un'wana na un'wana a ri na a ri wa ra yena, and then ku tekiwa madayizi ya cheriwa hansi. Loko ya cheriwa hansi, a wu hlayela ku ya hi leswi nambara leyi nga humesa xiswona ka madayizi ya wena.

Ndzi nga ku ntlangu lowu wa ncuva a yi ri a wu ri ntlangu wa kahle swinene lowu a wu dyondzisa vavanuna, leswaku va va na vutihlamuleri, na mahlayelo. Lexi ndzi xi tsundzukaka i ku ri munhu na munhu a ri na magoji ya yena lawa a ma tirhisa, a wu nga no swi pfuketana u tlangela ka goji ra un'wana na munhu. And then tlangelo ra kona a ku tlangiwa hi timongo laha a va hlayela hi timongo kumbe maribye.

Ntsheketo lowu ndzi nga tsheketelaka vatukulu va mina i ntsheketo lowu wa vana lava a va sukile va ya vhakacha ka vakokwana wa vona. Ku famba ka vona a va tekanga swileriso swa vatswari, va teke ndlela leyi a va fanelanga va famba hi yona. Loko va suka kaya va byeriwile leswaku va nga teki ndlela leyikulu kambe a va teke ndlela leyitsongo, vona va te loko va fika mahambanelo ya tindlela va teka ndlela ya leyikulu leyi a va nga fanelanga va famba hi yona. Leyi nga va yisa endyangwini wa swigono. Loko va fika kona va fikile va kombela ku tlela laha va nga rhuleriwa. Loko va ha etlele navusiku, ku ta fika swigono leswi, swi ta va vutisa leswaku xana va etlerile xana?

Mina ndzi ehleketa leswaku vatswari na vakulu va byela vana switori, leswaku swi kota ku va dyondzisa ku hanya laha a vuton'wini

Xivuriso lexi ndzi xi rhandzaka hi lexi nge, n'wari mbirhi yin'we yi tshwa nkanga. Leswi vulaka leswaku u nge endli mintirho mimbirhi hi nkarhi wun'we, wun'wani wu ta humelela kasi lowun'wana wu nge humeleli. Ni xi rhandzela leswaku xi na ku dyondzisa exikarhi.

Ndzi ehleketa leswaku ku nga va ku ri YouTube.

Ndzi ehleketa leswaku ku landzelerisa mitlangu hi swona leswi nga endlaka leswaku ndzi antswisa swikili swa mina. Hi ku landzelela mitlangu na ku cheka vatlangi hi swona leswi nga vonaka swi nga ni swi nga ni pfunaka leswaku ni kota ku vona ku ri swikili ni nga kota ku swi kurisa hi ndlela ya njhani.

onge yi nga gcina yi va yi fana ni mitlangu ya xintu leyi tlangiwaka yo fana na bolo ya milenge. Loko vanhu vo va va yi tsakela swinene va vonisa leswaku va yi tsakela ni vona onge na yona yi nga gcina se yi va ka mitlangu ya xindhavuko.

Ndzi nga va byela leswaku ndzi hava comment a ni koti ku comment-a ka nkarhi lowu va ndzi vutisaka hi wona ndzi endla vulavisisi kumbe ni vona leswaku ku nga va ku ri ntiyiso ku ri ndzi nga va ndzi yi kanganyisile mitlangu na.

Ni ehleketa leswaku makhomelo ya vona ya vanhu lava kanganyisaka mitlangu ya vona hi ndlela yo biha i ku ri va va banner leswaku va nga ha tirhisi inthanete kumbe ku nghena ka ti-game ta tiinthanete.

Ndzi ehleketa leswaku ntirho wa mina wo hungasa ni nga wu hundzula wu va bindzu hi ku post-a swi ka ti-social media to fana na vo Facebook, vo Instagram xikan'we na vo Twitter na vo TikTok hikuva ka mikarhi ya sweswi ti-social media ta hakela swinene.

Dzi ehleketa leswaku leswi u nga kota ntsena ku swi humelerisa hi ku tiyimisela. Loko u post a hi masiku ni mikarhi and then u navetisa swilo swa wena u nga kota ku ri ku va bindzu leri nga na ku humelela.

I ti-platform to fana na Facebook, TikTok, Instagram xikan'we na YouTube.

Ku koka rinoko i ku va u post a ti-video leti ti nga kotaka ku ri ti tsakisa vahlaleri swilo leswi swi nga na nkoka swilo leswi va dyondzisaka, swilo leswi hleketisaka hi swona leswi nga kokaka rinoko ra vona nakona a wu fanelanga ku ri u post-a swilo swo fana u fanekele u cinca ma post-ele ya wena.

Tindlela to xavisa swilo swa wena i ku navetisa ka ti-social media masiku lama hina ti-social media leti nga pfunaka vanhu leswaku va kota ku xavisa mabindzu ya vona. Hi na swilo swo fana na vo marketplace ka Facebook laha u nga kotaka ku ri u u navetisa bindzu ra wena u kuma tikhasimende u kota ku va xavisela vaxava u tlhela u va dilivhela.

A nga kota ku post-a ka ti-community pages and then laha a nga ta kuma tikhasimende ta le ka area ya yena kumbe ndhawu leyi a tirhelaka a ka yona. Leswi swi nga n'wi pfuna swinene leswaku a kota ku kurisa bindzu ra yena na ku ri a kota ku khavhara vanhu vo hlaya a ka ndhawu leyi a tshamaka ka yona hi social media.

Tipulatifomo ta kahle to dyondzisa eka inthanete i ku i ku endla ti-live videos ka ti-social media. A nga nghena ka TikTok a endla ti-live laha vanhu va nga ta request ndzi ta va nghena va kota ku vutisa swivutiso. A nga kota futhi na ku navetisa ebindzu ra yena kona ka ti-social media Facebook, Twitter and then YouTube xinkan'we na TikTok.

Ina, David nga kota ku navetisa swifaniso swa yena eka inthanete. Ni ta vuyela futhi eka Facebook Facebook yi na marketplace laha a nga kotaka leswaku a faka swinepe swa yena a navetisa eka yona and then a kota ku endla na ti-live video and then a invest-a vanhu va kota ku vona ntirho wa yena wa kahle so i ntirho i vonelo ra kahle ro a kotaka ku xavisa i ntirho wa yena ka inthanete.

Nhlamulo a nga kota ku kuma tikhasimende ta yena eka YouTube xikan'we na le ka Facebook na le ka TikTok. Loko u create ti-live vanhu va va nghena va request-a and then va kota ku ku vutisa swivutiso u kota ku va hlamula futhi a nga kota na ku endla yoga and then online a nga kota ku endla na business ra yena ra yoga online laha a nga dyondzisaka swichudeni online and then va kota ku ri va n'wi hakela a endla mali a ya mahlweni.

Ti-influencer va kota ku tirhisana na ti-brand hi ndlela yo va va charger mali yo karhi leswaku va va va va va va navetisa mabindzu ya vona. Ni ni nga kuma influencer leyi nga na ti-followers to tala and then hi ndlela yaleyo loko a lava ku loko ni lava ku navetisa bindzu ra mina ndzi ta ya ka yena and then hi vulavurisana a ni byela hi tihakelo so va va endla va charger and then va ku charger loko va ku charger va ku byela ku ri va lava mali muni since va ri na ti-followers ta ku tala na wena u ta kota ku ri bindzu ra wena ri kota ku kula hi ndlela yeleyo.

Ndzi nga vula leswaku social media ka nkarhi wa sweswi yi famba emahlweni hi ku hangalasa mahungu.

Ndzi vona onge South Africa eAfrika-Dzonga i ri n'wana ra matiko ya laha laha a nga na nhluvuko hi na swilo swo hlaya a tikweni ra hina laha hi nga na swifuwo hi nga na mindhavuko yo hambanahambana so loko hi ri na vanhu vo huma ematikweni va kota ku ri va va va va naveta hi dlela leyi hi hanyaka ka yona hi masiku hi mi hi masiku na masiku hi ndlela yaleyo va tsakela ku va na hina hikuva ti-culture ta hina kumbe mindhavuko ya hina yi tele futhi yi hambanahambanile ku ya hi ti-province ta hina.

Makhombo yan'wana lawa hi nga hlanganaka ka na wona loko hi tlanga ti-game ta inthanete i mhaka yo fana na ku scam-iwa u nga kuma leswaku va ku u hakela mali yo karhi ku ri u kuma game yo karhi kasi a hi swona i ntlawa wo karhi wa swigevenga lowu lavaka ku ku scam mali ya wena a ka akhawunti so swi lava hi va na vukheta swinene loko hi karhi hi tlanga ti-game ta tiinthanete hi vona leswaku ti-game leti ti tlanga hi ndlela ya njhani nakona mahakelelo ya kona i mahakelelo wahi.

Mina ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangi van'wana va ti-game lava a nga va tiviki ka inthanete hikuva swi na vunghozi swinene. Van'wana va nga koxa leswaku va lava ku hlangana na yena ende and then the next ting u kuma ku ri n'wana u gcina se a kidnap-iwa kumbe a nga ha vuyi a kaya a gevengiwa hikokwalaho ka vanhu lava a nga va tiveki.

Mina vana va mina ndzi munhu loyi a chekaka tifoni ta vona hi foni ya mina tifoni ta vona ti link-iwile eka foni ya mina laha ndzi kotaka ku vona swilo leswi va swi download-aka ni swi pfumelela kumbe ni swi alela so ndzi kota ku vona vana va mina swilo leswi va swi tirhisaka etifonini ta vona so ni nga tsundzuxa mutswari un'wana na un'wana leswaku a link-i tifoni ta vana va yena na foni ya yena leswaku a kota ku vona ku ri vana va yena va tirhisa tifoni hi ndlela ya kahle.

N'wananga ndzi kombela u tsundzuka leswaku riqingho a hi rona ntsena u nga u nga ri tirhisaka swilo swo fana na ti-game. Ti tele ti-game leti u nga ti tirhisaka ku na ti-game leti u nga ti tlangaka ka tibuku ta wena ta xikolo leti nga ta ku pfuna na le xikolweni ti ku nyika vutlhari ti ku ngetelela na tidyondzo ta wena so ndzi vona leswaku swi lava ku hunguta ku tlanga mitlangu ya ti-game ka tifoni then mi kota ku ri mi tlanga na leti nga le tibukwini leswaku ti ta mi pfuna ka tidyondzo ta n'wina.

Ku vula ntiyiso mintolovelo leyi a ya ha ri kona eka mikarhi ya sweswi hikuva vana va hina se va va va langutane ngopfu na timhaka ta ti-game ta tifoni leswi vulaka leswaku a va ha ri na wona nkarhi wo tshama va garingetiwa hi migaringo ya khale hi vakokwana swa kala swo fana na leswi eka nkarhi wa sweswi.

Ndzi ehleketa leswaku hikuva eka mikarhi ya sweswi swilo swi cincile swinene a swa ha fani na khale loko mo languta vana va hina se va teke nkarhi wa vona ngopfu va wu va wu veka ka timhaka ta ti ta tithekinoloji va busy hi tiselulafoni va busy hi ti-laptop va busy na hi tikhompyutara leswi vulaka leswaku ka ha ri hava nkarhi wa ku va yimbelela kambe lexi va nga focus-a ngopfu ka xona i timhaka ta tithekinoloji.

Leyi ndzi yi ndzi yi tsundzukaka leyi a hi tlanga yona i xitumbelelani laha lavakulu na na vana lavatsongo va nga kotaka ku tlanga u pfala matihlo and then va ya tumbela hinkwavo and then u va lava lweyi u va loko u nga ta n'wi kuma hi yena a nga ta va a pfariwa matihlo mi tumbela swi tanihi sweswiya hi ndlela yaleyo ku tsakisa.

Ina ndzi vona swi tsakisa swinene futhi swi kahle ku ri vana va tlanga mitlangu yo fana na le xikolweni hi mitlawa mitlangu yo fana na vo netball mitlangu yo fana na na na na na bolo ya milenge ni ya mavoko. Leswi swa va pfuna swinene ku ri ku va na ntlawa lowu yimaka na wun'wana na ntlawa lowu yimaka na wun'wana hi ndlela yaleyo va kota ku ku aka vuxaka bya kahle swinene ni vunghana bya kahle swinene na ku kota ku phikizana ku komba leswaku va twisisa leswaku va le ku endleni ka yini.

Valandzeleri va mina lava ndzi va rhandzeke lava na vona va ndzi rhandzeke ndza khensa rirhandzu leri mi ndzi kombaka rona. Ndzi mi khomile mahungu ma kahle swinene na nantswo wa le henhla leswi tanihileswi mi swi tivaka leswaku hi nghena aka ka season ya hina ya ximun'wana ku nga spring ndza mi rhamba hinkwenu leswaku hi ya hlangana hi siku ra ti-one ta September laha hi nga ta hlangana endhawini ya park leyi toloveleke mi yi tivaka swinene i Zoo Lake laha hi nga ta kota ku va hi hlangana hi tlanga hi mitlangu yo hambanahambana laha ku nga ta va na muwini loyi a nga ta wina swo karhi so hi ndlela ni ri a hi hlanganeni kona. Lava lavaka vuxokoxoko a va tihlanganisele na mina a ka inbox ya mina ku kuma vuxokoxoko hi vutalo ndza mi rhandza swinene inkomu.

Mina ndzi vona onge lexi va vana ni vantshwa va hina va nga xi tsakelaka i ku va hi va hlanganisa hi timhaka ta mitlangu laha hi nga hlanganisaka swiyenge kumbe ti-province kumbe tindhawu to hambanahambana laha ku nga ta va ku ri na mitlangu yo hambanahambana ku tlangiwa ti-game ku va na va wini kona ku va na swilo swo fana na na na na na vutitsakisi swo fana na vayimbeleri lava nga ta kota ku lava va rhandzaka swinene va nga ta kota ku ri va va entertain hi ndlela yaleyo vana va hina va nga kota ku hlangana and then hi kota ku hundzisa hungu leri hi lavaka ku ri hundzisa eka vona.